Nḓivhadzo dza radio kha zwiṱitshi zwa tshitshavha dzi a shuma vhukuma vhuponi hanga ngauri dzi shumisa nyambo dzapo, dzi tandulula mafhungo o teaho na u fhaṱa fulufhelo kha vhathetshelesi. Zwi ita uri milaedza i vhe na vhushaka na u kwama.

Nṋe ndi vhona u nga awara dza u vulea dzo tea nahone dzo katela dzo linganea nahone dzi tshi thusa.

Luṅwe luimbo lune nda lu takalela ndi Jerusalem nga MasterKG. Ndi zwa ndeme kha nṋe ngauri mubvumo walo u ṱuṱuwedzaho na mulaedza wa fulufhelo zwi ṱanganya vhathu na u takusa muya wanga nga zwifhinga zwikonḓaho.

Radio ya tshitshavha i kha ḓi vha ya ndeme nga uri i swikelela vhathu vha si na tswikelelo ya inthanethe, i kovhelana mafhungo na mvelele yapo na u fhaṱa muhumbulo wo khwaṱhaho wa tshitshavha une kanzhi dzi puḽatifomo dza ḽifhasi dzi ya u ṱutshela.

Ee ndo vha ndi tshi ḓo ya lunzhi nga uri Wi-Fi ya khwine na fhethu ho dzudzanyeaho zwi ita uri zwi leluwe u guda u shuma na u wana mafhungo fhethu ho dzikaho.

Ndi takalela u ṱalela mimuvi ya action na ḓirama ngauri iya takadza nahone kanzhi i na mafhungo o khwaṱhaho ane a ita uri ndi dzule ndo ḓi imisela. Ndi dzi khetha u itela u ḓimvumvusa na u ṱumana maḓipfhele.

Ndi ḓo khwinisa kha decoder ya vhuṱali I re na dzi app dza u ṱanganya dzo fhaṱIwaho na vhuimo ha khwine ha zwifanyiso u itela u khetha zwinzhi zwa u vhona na u leluwa.

Hai mithethe ya fumi miraru ndi mipfhufhi vhukuma u ita tshithu tshinwe na tshinwe tshire na nḓivho kha inthanethe. Wi-Fi i fulufhedzeaho na ya tshifhinga tshilapfhu I ya ṱoḓea u itela u vhala, u ṱalutshedze u ṱalutshedzela kana u shuma. Nga zwezwo mithethe ya fumiraru a yo ngo linganela.

Vhathu vhahulwane vha shumisa vhukuma founu kha u founa na milaedza ngeno vhaswa vha tshi dzi shumisa kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, mitambo na u ṱalutshedzela. Vhashumisi vhaṱuku vha funa dzi smartphone ngeno vhahulwane vha tshi anzela u nambatela kha modele dzo leluwaho.

Ee, u khwinisa luvhilo lwa vhutumani zwi fanela u vha zwa ndeme ngauri Wi-Fi i lengaho i thivhela tswikelelo ya mafhungo, pfhunzo na vhudavhidzani zwi fhungudza mbuelo dza tswikelelo ya inthanethe ya tshitshavha.

Ndi lingedza u fara mafhungo a bvaho kha mafhungo a henefho, miṱangano ya tshitshavha, nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na i pilela mulomo u itela u dzula ndi tshi ḓivha nga ha zwine zwa kho itea tsini hanga.

Mafhungo a radio a ṋetshedza nḓivhadzo dza tshifhinga tsha vhukuma, ndaela dza tsireledzo na nḓivhadzo dza ndeme zwi thusaho tshitshavha uri tshi dzule tsho ḓivhadzwa na u fhindula nga u ṱavhanya nga tshifhinga tsha khakhathi.

Ndi vhona mafhungo a vhaḓivhalea a nga takadza fhedzi a si ya ndeme vhukuma, ndi funa mafhungo ane a kwama tshitshavha tshanga kana ane a nthusa u guda zwiṅwe zwithu zwi shumaho.

Wi-Fi ya mahala ine ya vha na phasiwede yo tsireledzea u fhira dzi netiweke dzo vuleyaho fhedzi i nga kha ḓi vha na khombo vhashumisi vha fanela u iledza u kovhelana zwidodombedzwa zwa ndeme na u shumisa VPN u itela tsireledzo yo engedzedzeaho.

U itela u kunda u shumisa founu nga nḓila yo kalulaho ndi vhea mikano ya tshifhinga tsha ḓuvha liṅwe na liṅwe tsha dzi app dzi ngaho TikTok. Nda dzhia tshifhinga tsha u awela tshifhinga tshoṱhe nahone nda ita zwifhinga zwi si na founu musi ndi mushumoni, u itela u dzula ndo livhisa ṱhogomelo na u fhungudza u neta.

U ḓura ha data hu hulwane zwi ita uri ndi streamer dzi vidio lungafhani kana u ya kilasini dza inthanethe. Ndi shumisa vhukuma Wi-Fi u downloader zwi re ngomu ndi si kha inthanethe na u iledza dzi app dzi lemelaho u itela u vhulunga data ḓuvha liṅwe na liṅwe.

Ndi ḓo sedza kha u ṋea maanḓa vhaswa mafhungo apo na muzika, ndo sedza kha murafho muswa u itela u ḓivhadza, u ṱuṱuwedza na u vha ita uri vha dzule vho dzhenelela kha mafhungo a tshitshavha.

Ndi ḓo ṋanga tshaneḽe ya pfhunzo, u ṱuṱuwedza u guda ha miṅwaha yoṱhe. Tsha vhuvhili, mutakalo na vhuḓifari u itela u ḓilugisa, pfhushi na mutakalo wa muhumbulo. Tsha vhuraru, mafhungo a vhupo u dzula ndi tshi ḓivha ha tshitshavha tshanga. Tsha vhuṋa, vhuḓimvumvusi ha dzi fiḽimu, muzika na u ḓigeḓa. Tsha Vhuṱanu, thekinoḽodzhi na vhubveledzi, u ṱola vhumatshelo na mihumbulo miswa hezwi zwi katela nyaluwo ya muthu nga eṱhe u ḓivha na u ḓiphina.

U tikedza luambo lwanga lwa ḓamuni kha dzi app na kha dzi website zwi ita uri thekinoḽodzhi i leluwe u pfhesesa na u shumiswa. Zwi nthusa uri ndi si ite vhukhakhi, zwi vhulunga tshifhinga nahone zwi ita uri ndi dipfhe ndo katelwa. Ndi nga swikelela tshumelo dzi ngaho bannga, pfunzo na mutakalo hu si na u ṱangana ṱhoho ndi tshi khwinisa vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha.

U fhela ha data ya luṱingothendeleki nga u ṱavhanya zwi a dina nahone zwi ita uri hu si kone u swikeleliwa mafhungo a ndeme na vhudavhidzani vha ndeme.

Khetho nnzhi dza luambo dzi ita uri thekinoḽodzhi i leluwe u shumiswa zwi thusa vhathu u pfesesa na u swikelela tshumelo nga luambo lune vha lu takalela.

Ndi takalela u ḓadza datha yanga nga app nga uri hezwo zwi vha zwo leluwa.

Ndi zwa ndeme u vhala milayo na zwiiimo phanḓa ha musi ni tshi ṱanganedza tshi pfhiwa u itela u pfhesesa pfhanelo dzanu vhuḓifhinduleli na mbadelo dza dziṅwe na dziṅwe hone dzo dzumba imaho kana mikano hezwi zwi thusa u thivhela u sa pfesesa na u tsireledza kha vhuḓifhinduleli vhu sa ṱoḓei.

Vhathu vha nga vhiga vhufhura ha internet kana dzi app dzi salelaho nga u kwamana na puḽatifomo ye vha dzi wana khayo u fana na mavhengele a dzi app kana nyanḓadzamafhungo ya matshilisano u ḓivhadza mazhendedzi a tsireledzo ya vharengi kana u shumisa webusaithi dza tshiofisi dza muvhuso dzo dikumedzelaho kana mivhigo ya vhugevhenga ha internet.

Ee, ndo no lingedza u shumisa data yanga nga vhuṱali u itela uri sa fhelelwe nga tshifhinga nga u vhulunga zwavhuḓi u shumisela zwithu zwa ndeme fhedzi nga tshetsho tshifhinga na u sa i tambisa nga u sedzela dzi vidio dzi si na mushumo.

Zwishumiswa zwi ngaho google classroom, kan akademi, zoom na dzi app dza pfunzo dzi ngaho doolingo na quizlent zwo ita uri u guda hani zwi leluwe nga u ṋetshedza ngudo u davhidzani na u guda nga u ṱanganyelana.

U ṱalela mitambo kha dzi puḽatifomo kanzhi zwi a ḓura zwi ṋea tswikelelo i tendelaho tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe fhethu huṅwe na huṅwe nahone zwi katela zwithu zwingaho u tamba hafhu na dzi engedzele nnzhi dza khamera u fhambana na tv yo ḓoweleaho ine ya ngavha na mbekanyamushumo dzo dzudzanywaho na u ḓura hu hulwane.

Ndi funa phakhethe dza data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri kanzhi a dzi ḓuri dzi fhedza tshifhinga tshilapfu nahone dzi fhungudza thodea ya u dzulela u ḓadza.

Ndi funa mbekanyamishumo dza dzi tshaka ngauri dzi ṋea mavhengele o fhambanaho na nḓila dza ḽifhasi, fhedzi ndi dovha nda takalela zwire ngomu zwapo nga ṅwambo wa vhushaka hazwo na vhutumani hazwo na tshitshavha tshanga.

Ee, ndo no vhuya nda fanela u ḓa dza data nga u ṱavhanya he ndavha ndi kho shumisa ṱhingothendeleki ndi songo zwivhona uri data tsini na u fhela ndi tshi kho ita zwa mushumo data ya fhela ndi tshi kha ḓi downloader vidio yavha i ya vhuṱhongwa.

U ḓadza datha yanga nga luṱingothendeleki zwo leluwa nga uri hu na zwiga zwine nda zwi tevhela uri ndi i dwadze.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri tshumelo dza didzhithala dzi tikedze nyambo dzapo uri na vhathu vhane a vha ngo guda luambo lwavho luisimane vha kone u swikelela tshumelo na vhaṅwe vhathu vhane vha vha vhaaluwa vha kone u shumisa thekinoḽodzhi vha tshi kho i pfhesesa.

Ndi funa mimuvi ya u sa isa kha dzi puḽatifomo dza u ṱanganya nga uri iya leluwa i ya takadza nahone i thusa u awela nga murahu ha ḓuvha ḽi lapfhu.

Ee, u ṱalela mitambo kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwi thusa uri ndi dipfe ndi tsini na muṱa na khonani ngauri tendela u kovhelana phindulo thalutshedzo na u pembela zwifhinga roṱhe nga tshifhinga tsha vhukuma.

U leludza u ḓadza datha zwo shanduka miṅwahani yo fhiraho ngauri zwino ri vho kona u ḓadza datha nga dzi app na nga dzi app dza banngani kana u to renga yone datha vhengeleni.

Ndi ya tenda ngauri data i sa ḓuriho i ṋea vhathu tswikelelo kha pfhunzo, mishumo, ṱhogomelo ya mutakalo na vhudavhidzani zwine zwa vha zwa ndeme kha vhutshilo ha musalauno.

Ndi nga ṋanga simu khadi yapo ngauri kanzhi ai ḓuri nahone i ṋea data nnzhi ngeno i tshi leludza zwithu fhedzi kanzhi i vha i tshi ḓura vhukuma.

Theḽemedisini i nga thusa kha vhaṅwe vhathu, uri vha kone u wana dzilafho ngau ṱavhanya kana vha kone u vhulunga masheleni ngauri tshiṅwe tshifhinga muthu uya farea a nnḓuni wa wana uri anga kona u shumisa zwithu zwine avha nazwo nḓuni uri a ḓi thuse u fhirisa uri a bve a ṱoḓe goloi ya uya ha dokotela a swike a i lindele tshifhinga tshilapfhu uri a vhone dokotela nga zwithu zwine a ngavha o ḓi itela ene muṋe a hayani.

Ee u amba na dokotela nga founu kana nga vidio zwi nga thusa vhathu vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki ngauri vha nga kona u wana thuso ngau ṱavhanya, zwi ngavha vhulungela na masheleni e vha vha vha tshi ḓo a shumisa uya hanengei kiḽiniki zwa vha vhulungela habe na tshifhinga tsha u lindela u vhona dokotela.

Ee arali nda ndo vuwa ndi tshi khou lwala nda tshi nga ṱoḓa u vhona dokotela nga vidio kana nga founu, ngori tshiṅwe tshifhinga ri vha na malwadze ane ri nga kona ua lafha ri hayani fhedzi ri sa ḓivhi uri ri tea ua lafhisa hani. Zwino u amba na dokotela nga founu kana nga vidio zwinga thusa uri ri kone u wana dzilafho ri mahayani ri sa khou ya dzi kiḽiniki.

Ndi vhona unga advantage khulwane kha theḽemedisini kha vhathu vhane vha dzula mahayani ndi uri vha vhulunga masheleni, a uri vha ye zwibadela kana dzi kiḽiniki zwi dovha hafhu zwa vha thusa uri vha kone u lafhea vha mahayani vha sie u lindela tshifhinga tshilapfhu uri vha vhone madokotela.

Tsha u thoma ndi nga ṱoḓa u vhona uri eyo theḽemedisini ai ḓuresi lune muṅwe na muṅwe uḓo kona u badela uri ai shumise, tshiṅwe hafhu i leluwe uri muthu a kone u swikelela uri ambe na dokotela i songo vha tshithu zwithu zwine zwa ḓo konḓa uri muthu a kone u wana dokotela.

Ndi takalela nga maanḓa u thetshelesa muzika wa gospel, hoyu muzika tshine tsha u ita uri u vhe wo khetheaho kha nṋe ndi uri kha maḓuvha ane nda vha ndi sa kho ḓipfha zwavhuḓi muyani uyu muzika uya kona u mpha maanḓa wa khuthadza nda fhedzisela ndi tshi kho ḓipfha zwavhuḓi.

Ndi shumisesa youtube kana youtube music, ndi shumisesa ngauri a si kanzhi hune nda ṱoḓa muzika nda sa u wane khayo ndi tshi setsha muzika muṅwe na muṅwe kanzhi ndi au wana kha heyi puḽatifomo.

U wana nau thetshelesa muzika zwo shanduka nga maanḓa ri tshi sedza miṅwaha ya ten kana ya fifteen yo fhiraho, ngauri zwino zwo leluwesa uri ndi thetshelese muzika ndi to shumisa luṱingo thendeleki lwanga kana theḽevishini. Ndi to dzhena kha youtube music nda setsha nda wana muzika une nda khou ṱoḓa u fhirisa miṅwahani ya fifteen yo fhiraho he muthu avha a tshi to tea u renga cd kana a thetshelesa kha radiyo zwi tshi konḓa uri a setsha muzika kha inthanethe.

Musi ndi tshi thetshelesa muzika ndi dzhia u thetshelesa fhedzi, a si kanzhi lune nda sedza nadzi vidio kha nṋe u thetshelesa fhedzi zwi vha zwo linganela ngauri ndi vha ndi khou thetshelesa maipfhi athi vhoni zwo zwi zwa ndeme uri ndi vhone na vidio.

Ndi muzika wa gospel ngauri oyo muzika u na nungo dzo raliho dzine dza ngita uri ndi dzule ndo takala ṋamusi vhutshilo vhu tshi khou konḓa, uyu muzika u na mulaedza une wa nkhwaṱhisa muyani une wampha na fulufhelo uri zwithu zwi ḓo leluwa.

Uya nga ha nṋe zwine zwa ita uri mutevhe wa tv uvhe wo khwaṱhaho kana uvhe wo teaho, ndi uri u tea u vha na tshiṱori tsho khwaṱhaho vha vhabvumbedzwa vhane vha ṱanganelana nau tamba zwavhuḓi zwine zwa ita uri ndi dzule ndo ḓi imisela u ṱalela.